Go ka go tshameka metshameko e go ka thusa gore batho ba nne ntse ba itekanetse, batho ba tswe bodutu le gore batho ba kgone go itsane le go itse batho .

Go nna teng ga metshameko ya mo megaleng go fokoditse metshameko ya nama ka gonne batho ga ba sa kgona go kopana, mme batho ga ba sa kgone go dula ba le botlhe ka lebaka la metshameko eo ebile le bana ga ba sa kgone go tshameka ba le mmogo jaaka bogologolo.

O ka leka motshameko o o bidiwang Game of Thrones, o na o fitlhela mo inthaneteng kgotsa mafaratlhatlha, mme fa o tshameka fa o tsena mo ona, o fitlhela dilo tsa go tshameka di le dintšha tse ba o nayang tsona o sa di duele.

Mo metshamekong e e dirisiwang ka eileketeroniki batho ga ba kgone go bonana ebile ga ba kgone go itsana sentle mme mo metshamekong e tumileng ya gompieno re kgona go bonana ebile re kgona go .

Metshameko ya ileketeroniki, mo metshamekong ya ileketeroniki o kgona go dula o le mongwe o tshameke mme o sa ope ebile ka nako enngwe o kgona go tshameka o le mongwe mme fela dintlha tsa teng di bona ke wena o le nosi.

Mo metshamekong ya inthanete go tlhokagala data kgotsa mowa gore o kgone go reka data, mme fela ka metshameko ya internet e ke itseng e e tumileng re kgona go tshameka nako nngwe le nngwe ka nako nngwe le nngwe.

Motshameko wa inthanete o ama ya gore o ka se fitlhele nako ya go nna le ditsala mme o ka se fitlhelele nako ya go nna le ba lelapa ka gonne o nna ntse o lebile ona o le mongwe mme nna motshameko o ke o ratang wa inthanete ke Game of Thrones.

Metshameko ya inthanete e tlhoka data ka lebaka la gore badiri ba yona gore ba kgone go fitlhela madi fa wena o ntse o tshameka.

Batho ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka gonne mo letsatsing batho ba dirisa inthanete thata mme fa e le bosigo batho ba robetse mme ba bangwe ga ba robala ba kgone go dirisa inthanete ka mokgwa o ba ratang, mme fa o sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa gore o kgone go tshameka metshameko ya inthanete, o ka netse wa tshameka metshameko e e sa tlhokeng data.

Metshameko ya inthanete e tokafatsa maphelo a rona ka go thusa batho ba ba sa kgoneng go bua le batho ba bangwe ba kgone go tshameka ba le esi mme metshameko ya inthanete gore e be e tlhokege bogologolotala ke ka gore bogologolotala gone go sena megala ya letheka ya inthanete.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng ke gore motho a ka tshameka a sa khutsi mme a lebala ba lelapa le ditsala, mme o tshwanetse gore o netefatse go o bolokegile fa o tshameka metshameko ya inthanete o tshwanetse o diragatse gore o itse motshameko o tshamekang mme o tshwanetse o itse le melawana ya yona le maemo a yona.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya inthanete ka lebaka la gore mabenkele a kgole le bona gore ba ka kgona go reka data go tshwana le mo toropong, mme le inthanete ya bona ga e tshwara go tshwana le mo rena mo toropong, mme metshameko e e leng bonolo go ka e fitlhela mo inthanete-eng ke Game of Thrones, le Betway.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa motshameko mo inthaneteng, nka dira motshameko wa gore bana ba le bannye go tloga mo dingwageng di le tharo go ya godimo ba kgone go tshameka mme ba kgone go ithuta gona mo metshamekong eo, mme se se tshwanetseng se fetoge mo metshamekong ya inthanete go tshwanetse go nne le nako ya gore metshameko eo e ya tswalela mme batshameki ba teng ba kgone go nna le ba lelapa.